Ditlamelwa tsa pholo tse di tlamelang bagodi di farologane go ya ka ditikologo mme ga ntsi bagodi mo ditoropong ba bona ditlamelwana tse di botoka go feta ba ba mo metseng ya magae. Mo tikologong e e lebaganeng le dikgwetlho tsa ditlhokomelo ya bagodi, dingwe tsa dikarabo tsa lefapha la pholo le puso di ka di dirang ka tsela e e latelang.

Ka setso le ngwao ya Setswana, go tlhokomela bagodi mo malapeng a bona go tsewa e le maikarabelo le tlotlo mme le tsela ya go ba neela lerato le botshelo. Le fa go le botlhokwa go tlhokomela bagodi mo malapeng, dintlo tsa tlhokomelo di na le melemo ya tsone go tlhopha le go lebagana le maemo a lelapa le lengwe le le lengwe.

sa bagodi ba Botswana, go tlhokomela batsofe go lebelelwa e le boikarabelo jwa lelapa le tlotlo e e botlhokwa. Go akarediwa gore lelapa le le atologileng le tlhokomele botlhe ba lelapa go akaretsa le bagolo ka lerato, tlotlo le thuso ya madi. Tebelelo ke gore batsofe ba nne mo malapeng a bone go fitlha ba tlhokafala mme ba nne ba le ka fa ba ka tsayang karolo ka teng mo matshelong a malapa a bone le go ruta ditlogolo tsa bone.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka go le go tlhokomela batsofe ka go dira ditekanyetso tse di farologaneng ka go ba leng jwa bagolo maikarabelo a malapa le kgopolo ya botlhale kgotsa go fokotsega. Ditekanyetso tseno di ka nna le matswela a mantle kgotsa a a sa siamang mo maitemogelong a bagolo a a tlotlang batsofe.

E ke leng mo go yone ga gona ditirelo tse di tlamelang bagolo. Di mo diporofenseng tse dingwe gaufi le mo rona mo re dulang teng mare according to my knowledge ke itse e le gore mo Aforika Borwa go na le ditirelo tse di farologaneng tse di tlamelang bagodi go tswa mo mekgatlhong e e ikemetseng, mekgatlho e e seng ya puso, NPO, le mekgatlho ya puso.

Ke kakaretso ya thulaganyo ya puso ya go tlhokomela bagodi. E na le ditshweetso tse di siameng jaaka madi a batsofe le kgothatso ya tlhokomelo e e theilweng mo setšhabeng mme gape e na le mathata a a magolo, mo godimo ga moo go na le mathata a a diregang, a a dirang gore mananeo ano a se ka a sologela bagodi molemo, go akaretsa kgoeletso ya didiriswa le go tlhoka taolo.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe kwa Aforika Borwa e tlhokomelwa ke sassa. E na le matswela a mantle a a sa siamang mo boleng jwa botshelo jwa botsofe, matswela a a siameng, go fokotsa lehuma, go tokafatsa botsogo, go nna le seriti le go iterela dilo ka namana, go tshegetsa malapa, madi a a sa lekaneng, go ikaega ka pension-e, go tlhaela ga ditirelo.

A dirisiwa go ipapatsa phenšene ya botsofe kwa Aforika Borwa. Ya go ipapatsa, tlhaloso e re dirisetsa foromo ya kopo e o e bonang kwa ofising ya sassa ya go kwadisa tlhaloso, tlatsa foromo o bo o e isa kwa ofising ya sassa, go ka tsaya dikgwedi di le tharo gore kopo ya gago e sekasekiwe. Fa kopo ya gago e atlega, o tla duelwa go tloga ka letlha leo o dirileng kopo ka lone.

Pension-e ya batsofe e ka fokotsa morwalo wa madi mo go ba lelapa le batlhokomedi ka ditsela tse dintsi tse di farologaneng, ka ditsela tse di farologaneng. E tlisa madi, e namola botlhoko, e oketsa kemonokeng, bokgoni jwa go tlhokomela batsofe.